E nngwe ya melemo ya life insurance ke hore ha o hlokahetse, lelapa la hao le se ke la ithola le sena letho ka lelapeng. Ka nako e nngwe ke wena ya kenyang lekeno ka lelapeng, mme ha o hlokahala lelapa le iphumane le se na lekeno. Le se le hula ka thatha. Ka hoo, ha o bula life insurance o etsa bonnete ba hore lelapa la hao le kgona ho thola tjhelete ya ho re ba tlo kgona hore ba iphedise nakong eo o qetang ho hlokahala ka yona. Ka hoo ho molemo ho moreki e mong le mong hore a be le life insurance a santsane a phela. Ho etsa bonnete ba hore lelapa la hae ha le iphumane le sokola nakong ya mathata.

Credit score ke e nngwe e lekanyetsang hore na o dumeletsehile hore o ka ba le credit na. Ka mokgwa oo, credit score e lekanyetsa di-credit tsa hao. Mohlala, ha o na le credit lebenkeleng le leng mme o patala hantle kgwedi le kgwedi, o sa tshedise dikgwedi. Credit score ya hao e ba hodimo mme hoo ho tlo etsa hore ho be bobebe hore o kgone hore o ka thola credit e nngwe, empa ha o se na credit e hantle mabenkeleng a mang, credit score ya hao e ba tlase, mme hoo ho beha monyetleng o mobe wa hore o ka kgona hore o ka thola credit lebenkeleng le leng.

Ke na le loan le lona bankeng moo, mme ka hobane ke ile ka lahlehelwa ke mosebetsi ke iphumana ke se ke na le mathatha a hore nka kgona ho patala loan eo jwang. Mme ha jwale seo nka se kgonang ke hore tjhelete e ntseng ke e patala ke patale halofo ya tjhelete eo kgwedi le kgwedi. A na nka kgona hore nka thola thuso ya hore mohlomong le nfokoletse tjhelete eo ke tlamehang ho e patala kgwedi le kgwedi, mme le etse halofo ya tjhelete eo? Hore bonyane ke tle ke kgone hore ke nne ke etse ke patale sekoloto seo sa ka.

Ke bona le fetotse mokgwa wa ho romela tjhelete ka App. Jwale ne ke batlisisa hore a na App se re sebedisa jwang ho romela tjhelete? Hobane ke lekile ka makgetlo a mangata ke re ke romela malome tjhelete. Ne ke kopa le nhlalosetse hore na hore ke romele tjhelete ka App-o ke tlameha hore ke etse eng le hore ke tlameha ke tobetse kae? Le ditshebeletso tse ding tse jwalo ka ho reka motlakase, le ho reka data ke bona se di fetohile. A na le ka ntlhalosetsa ka bobatsi hore hore ke kgone ho etsa tsena tsohle, ke tlameha ke etse jwang? Le hore App ke tlameha ke e sebedise jwang ho ya ka hore e se fetotse mokgwa oo e ne ntse re o sebedisa ho tloha ha kgale.

Ke ne ke lakatsa hore nka ba le life cover le company ya lona. Mme jwalo ka motjha a dilemong tse tlase dilemong ebile maemo a ka a bophelo a ntse a ntlafetse ebile a le hantle. Ne ke batla ho utlwa hore nka ba lekgetho e feng ho di-insurance tsa lona. Ke batla ho kenya ba lelapa la ka, ke batla ho kenya molekane wa ka. Ke kenye le bana ba ka hore e be bona ba tla amohela tjhelete ya life cover ha o ka etsahala hore ke hlokahale. Ne ke kopa le ke le nthuse mme le mphe dikeletso hore nka nka kgetho e feng ho di-insurance tsa lona tse le fanang ka tsona.

Hore malome wa ka a tle a kgone ho tjhentjha di-dollar-ra tsa hae. A di tjhentjhele ho ranta, o tlameha hore a ye bankeng mme ha a fihla bankeng a ba hlalosetse hore o ne a etetse America, mme o tlile a tshwere di-dollar-ra tseo. Ba banka ke bona ba tla mo tjhentjhela di-dollar-ra tseo tsa ya hae, ba di tlise ranteng. Ke mokgwa oo o bobebe oo a ka o etsang hore a tle kgone ho tjhentjha dollar-ra a e ise ranteng.